Bophelo ba mekhukhung ha se bophelo bo nepahetseng hohang. Bophelo ba mokhukhung ke bophelo bo bohloko, bo boima be leng hore bongata ba teng kapa batho bohle ba phelang moo, ke batho ba kojwana di mahetleng. Ba sokolang, ba sotlehileng. Bothata ba mekhukhung ke hore ha ho na ditshebeletso, ha ho na matlwana, ha ho na metsi, ha ho na tsamaiso ya dikgwerekgwere, ha ho na motlakase. E bohloko ka ho fetisisa ke mona me mekhukhung me e leng hore batho ba ikenyeditse motlakase ya mokunyata kapa ya zinyokanyoka. Me e leng hore ho ona ho so e na le bana ba hlokahetseng. Batho ba baholo le diphoofolo tse kapuweng kapa tse bolauweng ke motlakase oo. Ho kotsi mme ha se bophelo bo nepahetseng bo tshwanetseng ma Afrika Borwa naheng ya bona. Nakong ena ya tokoloho hohang ha bo ya loka.

Ha Sesotho se reng monna ke hlooho ya lelapa, se bolela hore diqeto tse etsuwang lapeng. Di tlamehile di etsuwe, ka tlhonolofatso ya motho wa ntate ya monna, e bolela hore monna e tlamehile e be moetapele, mohlokomedi e be yena ya fanang ka tshehetso ho bana ba hae le lelapa la hae. E bolela hore diqeto tse leng hore di ya etsuwa, le ha di etsuwe ke mme le ntate. Qetellong motho ya nang le lentswe la ho qetela e tlamehile e be motho wa ntate. Empa ha ho bolele hore motho eo wa ntate tlamehile a hatella maikutlo a motho wa hae wa mme, bolela hore motho wa ntate tlamehile e be yena motshireletsi le mohlokomedi wa lelapa la hae. Ya etsang bonnete ba hore lelapa la hae le bolokehile, ha le be kotsing, mme ka mehla le eme le tiile hobane ke yena motho wa ntate ya emeng se nna.

Ke rata dijo tsa setso hobane ke dijo tse monate. Ke dijo tse nang le diaha mmele, ke dijo tse bolokehile, ke dijo tse leng hore ha di pheuwe, ke bone e bile ke ya tseba hore di tswa kae. Dijo tsa di-takeaways di entswe ka mafura a mangata a se, a sa phelang hantle. Dijo tsa di-takeaways di tshetswe dintho tse ngata tse ho thweng ke di-preservative, tse leng hore ha di ntle mme di ka o kudisa. Dijo tsa di-takeaways ka nako e nngwe ha di etsetswe bohlweking mo e leng hore o wa bona na ho etsahalang. But dijo tsa hae tsa lapeng tsa setso, ke tsona tse monate mme di pheuwa di sa le ntjha, e seng di di se, eseng di dutse nako e telele. So ho molemo hore nna ho nna ke je dijo tse tswang lapeng. Dijo tsa setso, dijo tse ke di boneng hore di pheuwe ka mofuta o jwang.